Nakungafakwa amatshwayo wokuthi abantu bangakhi endaweni ethile, abantu bangawalandela amatshwayo lawo ngaphasi konobangela, wokuthi kubayini ori namkha ibungozi kangangani indawo isuke kufakwe kiyo amatshwayo.

Indawo efanele kwakhelwe khona abantu abavelelwe yinhlekelele, yindawo enganawo, enganazo iintaba, indawo enganamifula, indawo engaweliko, indawo ephephileko, ehlolwe mbuso kuthi yindawo elungele ukwakhela abahlali abavelelwe yihlekelele.

Ukothisela ukuthatha into engasi ngeyakho namkha ukuthatha into yomuntu ungakatholi imvume kuyo or kuye.

Umuntu ofundele kwezokulapha, nguye okufanele athengise iinhlahla kodwana kufanele kube nephepha elitjhoko ukuthi kufanele athengise iinhlahla njenge-license. Umuntu onganayo i-license akakavumeleki ukuthengisa iinhlahla ngoba angekhe azi ukuthi uthengisa isihlahla esinjani emntwini ophethwe yini namkha entweni enjani.

Abalaphi bendabuko abasathathelwa ehloko esikhathini sanje ngombana thina ilutjha lanamhlanje asisayi ebalaphini bendabuko sesiya kibodorhodere emtholampilo siberegisa izintu zesikhathi sanje.

Iye banabo, ububuyo abantu abavelelwe yiinhlekelele ngombana urhulumende nguye abuye afaka isandla enze ukuthi babuyele endaweni bebahlala kiyo abalungisele. Nabo abosomaplasa nabo kufanele basize abahlali bemaplasini ngoba baberegela babo, kufanele bahlale endaweni evikelekileko ngaso soke isikhathi.

Iye zikhona iinsetjenziswa zokufudusa abantu abasahlelwe ziinkhukhula endaweni yangekhethu. Kufana neembhesi ezingabathatha zibase eendaweni ezikhuselekileko emaholweni, ema-police station nabalimeleko bakhone ukuya emtholampilo njenge-ambulensi.

Iye, kungaba kuhle khulu imtholampilo nayingabambisana nabelaphi bendabuko ngombana iinhlahla zesikhuwa nezesintu zingakwazi ukulapha abanye abantu njengeengulo ezinye azifuni iinhlahla zesintu. Kufana nentumbantonga ayifuni iinhlahla zesintu zifuna iinhlahla zesikhuwa, so umuntu umlaphi wendabuko nakangawuthola ukuthi muntu lo unokugula okuthize, angakwazi ukuthi anikelwe iinhlahla eziqalane nokugulo aqalane nabo.

Kufanele i-ambulensi ifike ngesikhathi efanele ifike ngaso ngokurhaba ngombana woke umuntu ephasinapha unelungelo lokulatjhwa namkha lokuthola usizo kwezempilo nokuthi uyisilelesi namkha awusisilelesi ilungelo lakho liyafana nelomunye umuntu.

Iye lesizo elirhabako lezepilo liyafumaneka endaweni yangekhethu. Khona imtholampilo eseduze, zikhona iimbhedlela, ne-ambulensi ikhona nangabe kunesimo or namkha kunomuntu ogulako okufanele arhabiselwe esibhedlela. Likhona usizo oluba khona le-ambulensi ifike masinya.

Imitjhoga yomgunyathi igcina ikhangiswa nemirhatjhweni ngombana abantu abathengisa imitjhoga yemgunyathi bathenga abantu okufanele kube ngibo abakhangisa imitjhoga yabo. Babapha inani elithize lemali ukukuthengwa lokho ukuthi bakhangise imitjhoga yabo.

Iye kufanele, iinhlahla zesintu zifakwe emtholampilo ngombana zikhona iinhlahla zesintu ezirhaba ukulapha umuntu ukudlula iinhlahla zesikhuwa, okufana nenghana. Inghana esikhuweni likhona nesintwini likhona lilapha umkhuhlani.

I-ambulensi enye nenye eSewula Afrikha nayililisa isayirina itjho ukuthi kunomuntu ogulako okufanele arhatjiselwe emtholampilo namkha esibhedlela. Iinkoloyi ezisendleleni noma kuyiphi kufanele zidedele i-ambulance idlule noma kuse eskontirini noma endleleni enganaskontiri.

Ziyazi, esikhathini sakade nesikhathini sanje eendaweni ezisemakhaya namkha ezisemaplasini, ikosi kuba ngiyo enikela umuntu indawo yokwakha. Kuba ngiyo eyakhamba iyokuqala ukuthi indawo muntu afanele akhe kiyo iselungelweni elirerhe lokuthi akhe na.

Iye kufanele basizane ngombana kukhona ukugula okufuna abalaphi bendabuko fana nebhande. Ibhande kanengi lilatjhwa abalaphi bendabuko.

Ukulatjhwa kwe-TB kuthatha iinyanga ezisithandathu namkha izinga le-TB emzimbeni womuntu nangabe lona lenze umonamakalo omkhulu lithatha isikhathi eside, kuzokuthatha isikhathi eside ukuthi umuntu alapheke. Kodwana isikhathi esifaneleko sokulatjhwa kwe-TB yiinyanga ezisithandathu.

Iye, iindawo ezisahlelwe ziinkhukhula kufanele ibekwe ngaphasi kweendawo ezisesigabeni zalezo ezivelelwe yiinhlekelele Ngombana iinkhukhula zenza ihlekelele nazifikako nabantu batlhoga namakhaya wokuhlala.

Iye abantu, abaphila ngokukhubazeka bayazithola iinsiza ezifaneleko zepilo eSewula Afrikha ngombana kuneenkolo zabantu abakhubazekileko, kuneembhedlela ezisiza abantu abakhubazekileko.

Imbada yinto ebaluleke khulu yokufutha evikela ukugula emzimbeni womuntu.

Abahlali bemaplasini, abakwazi ukufinyelela emtholampilo kodwana bangaqatjha iimoderanyana ezincani ezingabathatha zibabeke emtholampilo.

Bangaziphephisa ngokuthi baye emtholampilo bayokuthola imitjhoga evikela intumbantonga namkha i-HIV and AIDS, ebizwa ngokuthi ma-PrEP. Ama-PrEP mapilisi aselwako ayenza amasotja avikele intumbantonga ingangeni emzimbeni. Okhunye okungakwenza ungaberegisa ijazi lomkhwenyana nawuya emsemeni.

Abantu bomphakathi bangabasiza ngokuthi babarhelebhe ukupheka, babarhelebhe ukuhlamba, babarhelebhe ngokubathathela imitjhoga yabo emtholampilo abantu abalupheleko abahlala emakhaya.

Unophehlwana, angathatha abantu abalinganiselwa nabantu ababili namkha ukuya ebantwini abayitjhumi nambili.

Abalaphi bendabuko bahlangabezana nokuthi abantu abasela imitjhoga ebizwa ngokuthi ma-ARVs bathatha iinhlahla zendabuko lokho akukakalungi ngombana abantu bendabuko abayazi intumbantonga.

Iindlela ezimbi emakhaya zinomthelela wokuthi abantu bangakhoni ukufinyelela ekutholeni imitjhoga yabo ngombana iinkoloyana azisakwazi ukukhamba eendleleni ezimbi.

bendabuko into abangayenza nabalaphi beembhedlela namkha bodorhodera. Inkambiso ekufanele bayilandele ukuhlonipha indlela abalapha ngayo. Indlela ehlukileko ngombana abalaphi bendabuko abalaphi njengabalaphi beembhedlela namkha abatholakala emtholampilo.

Amagadango afanele athathwe mumuntu osanda ukuthola bona utshwayeke nge-HIV namkha ngentumbantonga, kukuthi umuntu athome athathe imitjhoga efanele ukuthi ayithathe okuma-ARVs, ukuvikela intumbantonga ukuthi kugcine sekuyi-AIDS.

Ukuhlela umndeni, yisigaba esesenziwako amalanga la, sitholakala emtholampilo. Wukuthi ukuvikele ukungabi nomntwana isikhathi singakafiki namkha ukungabi nomntwana ungakazilungiseleli.

I-TB ihluke khulu nomgomani ojayelekileko ngombana i-TB iyathelelana.

Iye, ngingabika emaphoyiseni ngombana ngifuna ukwazi ukuthi umuntu othengisa iinhlahla na. Unalo amaphepha wokuthengisa namkha i-license ebonisako ukuthi izinto azithengisako zisemthethweni na.

Amalwelwe sewakhona athanda ukubamba nofana avelele ebantwini bebhaji yi-cancer. Colon cancer, ngiyo yezinto or ukugula or ubulwelwe obuvane buphathe abantu bembaji.

Abasemazingeni amanengi wokutshwayeleka nge-TB bantwana nabantu esebakhulile. Okhunye abantu abathanda ukuba seendaweni zokusela utjwala njengasemathaveni nabantu abaseembhedlela. Nangabe bahlangene babanengi, kukhona umuntu one-TB akakatholi imitjhoga yokuthi iphole namkha yokuyehlisa.

Abantu namkha ilutjha lanamhlanjesi abasazilandeli or awasawalandeli amasiko. Ukuphahla nokwenza imisebenzi yabezimu benziswa babelethi babo namkha nangabe umuntu sekanomraro, kufanele enze okurhabileko ekuphahleleni namkha ukwenzela abezimu umsebenzi.

Awa akukho lula ukufunyanwa kwe-ambulensi endaweni yangekhethu ngombana iindlela zangekhethu azinaso isikontiri begodu i-ambulensi namkha iimbhedlela ziseendaweni ezikudanyana. Kufanele umuntu nangabe kunobujamo oburhabako athole ikoloyana aqatjhe ikoloyi ezokwazi ukuthatha umuntu ogulako imuse emtholampilo namkha esibhedlela.

Esikhathini esinengi umraro wasemaplasini kukobana urhulumende akakghoni ukufinyelela kibo, namkha akatholi indawo la azokukghona ukubakhela khona iimbhedlela.

Kungaba nekambiso eyenziwako yokuthi namkha kwenziwe ihlelo, lokuthi urhulumende nakakhambisa imitholampilo ebomakhambangendlwana kube namapholisa. Namkha kubenelanga lokwenza leyokambiso mhlambe ngeLesithathu, ngeLesithathu omunye nomunye kufanele kube namapholisa agada indawo namkha abomakhamba ngendlwana wemtholampilo.

Iye, liqiniso lokho. Abantu abasiphetheko epalamende bona angekhe ubathole emtholampilo yoMbuso, ubathola emtholampilo ebhadelwako namkha zangaphetjheya, kungombana bangathembi bonyana umtholampilo okhona eSewula Afrika

Isombululo kungaba kukobana i-ambulensi nayibizweko endaweni ethileko, kufanele kube ne-ofisana namkha indawo lana abantu be-ambulensi bazokudosela khona umtato namkha umaliledinini babuzisise ngesimo esikhona, nokuthi abantwabo kube ngibo abayokufika maqange endaweni leyo ekufanele basize khona, bese ngemva kwalokho bona-ke ngibo bafanele beze ngemvake sebazi ukuthi into ababizelwe yona ikhona na.

Iye, kungayiphungula khulu imijeje emtholampilo indaba yi-inthanethi, yokuthi ufake isibawo sokuthi ufuna ukuya emtholampilo ngelanga elithile kungombana woke umuntu uzokufuna ukuya emtholampilo. Nakunekambiso ye-inthanethi akusinguye woke umuntu ozako ukuya emtholampilo ngelanga elibekiweko, omunye uzakubekelwa ilanga la ngoMvulo nabanye babekelelwe ilanga langeLesibili, bahlukaniswe benzele ukuthi kungabi nemjeje emide emtholampilo.

Iimbhedlela ezinye nezinye kufanele zitjheje abantu baku-emergency, abantu ekufanele barhabiswe bathole usizo ngesikhathi leso. Umjeje omude lo abantu kufanele basolwe babantu ababerega emitholampilo, kungombana bebabona ubujamo bomuntu namkha ubujamo bomntanthu ukuthi bunjani kufanele athole isizo masinyana, bona azange bayithathele ehloko intweleyo waze wabhubha.

Iimbhedlela zikarhulumende azitjheji abantu kuhle. Begodu ufika ujame umjeje omude ungatholi irhelebho. Bazokutjela ngokuthi udorhodera munye namkha udorhodera akakafiki, akekho. Kufanele kulindwe yena ukuthi azobaqala ukuthi iikinga zabo zithini.

Iimbhedlela ezizijameleko yiimbhedlela lezi ezikufuna bona ubhadele namkha ube ne-medical aid, ngizo lezo iimbhedlela ezizijameleko.

Kungabancono khulu ngombana angekhe kusaba nabantu abahlongakalako kungaziwa bonyana baphethwe yini? Namkha babulawe yini? Enye into wokuthi kukhona iingulo ezingafuni imitholampilo ezifuna zisizwe babantu abaziinyanga.

Iinkoloyi zabacimimlilo zisuke zingajami erobodini nangabe kufanele zifike endaweni ethile kuyatjha. Kodwana nakungekho umraro ziyajama emarobodini.

Abacimimlilo bayalindela kuze kube nendawo ababizwa kiyo, mhlambe kukhona la kutjha khona, bayalindela.

Ijinifomu yabacimimlilo ifanele kuthi bayembhathe khulu ngombana iyabavikela nabo bonyana bangabambi umlilo batjhe. Begodu inezingeni eliphezulu le-zero flame, ukuthi ingabambi mlilo, begodu nabo bazivikele ukuthi bangalimali.

Umlilo nawumncani umphakathi nabantu bayakwazi ukuwucima, kodwana nasele umlilo sewuphakeme khulu kufanele kubizwe iincimamlilo zizokusiza ukucima umlilo, ngombana ungaberegisa abantu namkha wenze umraro omkhulu.

Abacimimlilo banendlela yokuthola isisusa somlilo nanyana bafike ngemva kwesikhathi endaweni, kuyakghona ukubonakala ukuthi umlilo uthonywe yini? Kuphi? Njani?

Iye, igwayi elicinywa babantu abatjhayelako lingalumatha kutjhe iinkhotha ngombana ngesinye isikhathi kunomoyana omncani ongathatha umlidlwana loyo okhona obuyegwayini, uthele etjanini ngeqadi kwendlela. Utjani nangabe bomile umoya uvuthele kancanikancani, kungagcina sekulumatha kutjhe iinkhotha.

Lokha emitlhatlhaneni nakulumatha umlilo into abantu abangayenza, bangaberegisa isanda namkha ihlabathi yokuzama ukuvikela umlilo ukuthi ungayi kwenye indawo namkha utjhise ezinye iindawo. Namkha baberegise amanzi, bathele la umlilo ungafikelela khona ukuthi noma ungafika umlilo uthole amanzi.

Amanzi aphuma esicimamlilweni anamandla khulu begodu ayakwazi ukufikelela endaweni ephezulu, ngombana aberegisa i-pressure kungathi aphutjhwa moya khulu enza ukuthi abesezingeni eliphezulu, namkha abasesipidini esiphezulu, ukuthi afinyelele la kunomlilo khona.

Igadango lokuthoma elingenziwa namkha ukuqiniseka ukuthi ikoloyi yakho isezingeni eliphephileko ekulumatheni umlilo, kukobana ikoloyakho ikhambe iyokuhlolwa, bahloli beenkoloyi. Begodu nawe mtjhayeli wekoloyi kufanele ngaphambi kobana utjhayele, uhlole ikoloyakho kuthi isezingeni eliphephileko kuthi ingalumatha umlilo.

Into engasiza abantu ababhodwe malanga abangaphakathi kwendlu kutjha, kulokha abantu nabangaberegisa isanda ukucima umlilo endaweni zeminyango baphule namafesidiri benzela ukuthi abantu abangaphakathi bakwazi ukuphuma baphephile, ngeenkathi iincimamlilo zingakafiki.

Isizo lokuthoma ekufanele banikelwe lona yi-first aid ne-CPR ngombana basuke barhanywe yintuthu yomlilo, abanye balimele, batjhile kancani. Kufuneka i-first aid kit ukuthi ibasize.

Iye, ngivumelekile ukuthi ngingazama ukuwucima umlilo solosilinde abacimimlilo bonyana bafike, namkha sisalinde abacimimlilo bafike.

Ngingamtjela ukuthi igesi ayidosa ngokungemthetho ingabanga umraro omkhulu wokutjhisa indlu yotjani yakhe, ngombana le efakwe ngomthetho ayifani nale edoswe kungemthetho.

Umlilo wegezi awucinywa ngamanzi ngombana uyawubanga, uwenza ukuthi kuthuthumbe iintambo ezinengi, okuncono kukuthi uthele ihlabathi namkha isanda.

Ikoloyakho kufanele ihlale ine-fire extinguisher njalo, isicimamlilo esincani esihlala ngeenkoloyini. Namkha enye into ongayenza ungayigcwalisi khulu ipetroli, unobangela walokho kukuthi nangabe igcwele khulu ipetroli ingalumatha umlilo lula.